Dumelang, ke nna Thabiso. Ke bone hore karete ya ka ya bankeng ya sekoloto e atlehile empa kene ke lla ka hore moedi o tlase haholo. Ka hoo, nka se kgone hore ke nke dintho tse leng hore ke batla ho di nka. Jwale mabaka a ka ke hore kopong ya ka ya hore moedi o phahamiswe. Ke batla ho aha ntlo ya mme wa ka jwale ya shota tjhelete eno ya moedi, e nyenyane haholo. Jwale ne ke kopa hore moedi o phahamiswe ke kgone ho etsa dintho tsohle tseo ke batlang ho di etsetsa mme wa ka ka ntlo ya hae. Ke mo rekele ditena, ke mo etsetse hore ntlo ya hae e be kgolo.

Ke tlo fana ka dinomoro tsa mosuwehlooho tsa banka ho motswadi hore motswadi a tle a kenye tjhelete eno mono. Kapa re ka nna ra sebedisa hore motswadi a romele tjhelete bankeng ya sekolo hore tjhelete eo e kgone ho sebediswa for sekolo hobane ke ya ditefello tsa sekolo.

Jwale hee ka motho ele horeng wa itshebetsa. O tlameha hore a tsamaye a lo patala bo dipetleleng tsa medical-e hore a ipatalle. Hore ha a tla a lemala fela a le mosebetsing oo a itshebetsang ho ona, a kgone hore sepetlele se tle se tlo mo lata ka ambulance hore a ye mono moo a patalang medical-e teng. Jwale wa ikela a lo patala medical-e moo ba bitsang ka admin-e ya sepetlele. Wa ya a patale mono, a etse dintho tsa hae ka nepo kgwedi le kgwedi.

Banka, ha o bula banka o tlameha hore o nke tokomane ya hao ya ID o ye bankeng le proof of residence. Ha o fihla bankeng, o wa ba bolella hore o batla ho tlo bula card kapa bukana ya banka hore o kgone ho boloka tjhelete ya hao. O tla ema le batho be eleng hore ba tlo bula bukana. Ha o qeta ho bula bukana ya hao, ba tla o bolella hore wena o batla ho beha bokae tjhelete eo o tlo e bolokang? Ka kgwedi le kgwedi o tlo beha tjhelete eo.

Ke nna mme wa Nthabiseng. Kene ke founa mabapi le hore kene ke batlela ngwanaka tjhelete ya ho ya university hore a lo kena university. Jwale hee, kene ke batla ho nka tjhelete bankeng hore ngwanaka a tsamaye a lo kena sekolo university. Jwale kene ke kopa dintlha tsohle ka botlalo hore ke tlameha hore ke etse . Ha ke qeta ho batleha ditokomane tse feng tse leng horeng ke tlameha hore ke tle le tsona bankeng mabapi le kopo eo ke e kopang hore ke kadinngwe tjhelete ke banka?

O romela tjhelete eno e ntse e le jwalo. E tla kena ho yena ele dikete tse tharo. Empa banka ya hae ke yona e tla hulang bo tjhelete e kang ten ranta kapa .

Dumela ntate. Ke nna Thabiso, nka o thusa jwang? Ohh! O batla ho romela tjhelete ka mose ka kwana. Ha hona bothata re tlo hloka karete ya hao ya ID le tjhelete eno o tlo e romelang ka mose ka kwano. Le hape, tjhelete eno re tlo e sheba hore o tlo romela bokae? Hore re kgone ho e fetola ho ya ka ntho eo ba e bitsang ka currency ka ntle ka kwana, ka mose. Jwale re tlo e fetola ka currency ka ya ka mose kwana re check-e hore ha re qeta ho e sheba hore e lekana le tjhelete e kae ya mose? Ke moo hee re tla e fetolang, ha re qeta ho e fetola hee re tla e romela ntate.